Molweni, bethuna ndim uQaqi uQaqamba uniphathele inkqubo yenu yasemini.

Kubalulekile ukuba mzi namzi othi afumane i-intanethi ngokweWi-Fi akwazi ukuba funeke athenge i-inverter ngoba kaloku apha eMzantsi sinocimicimi wombane, i-load shedding ngelasemzini.

Apha eMzantsi Afrika idatha ibiza kakhulu kodwa ikhona inethiwekhi ethi noko ibe namaxabiso aphantsi kwezinye uCell C. Ngoko ke I think kubalulekile ukuba sithi siluninzi sizimanyane noCell C njenge-internet provider yethu.

Apha eMzantsi Afrika ikhona umfanekiso-bhanyabhanya owakhe wakhutshwa kwinkonzo yostrimisho ekuthiwa nguNetflix. Igama lomfanekiso nguSodium Day. Iyahlekisa kwaye ithetha ngabantwana besikolo abangamameliyo yinkqubo emnandi kakhulu ndingathi nabani na angayibukela.

Xa uthi ufika kwithala lencwadi funeke uvule ii-sites ezo zemfundiso, hayi, ezostrima iividiyo zokubukela into ezihlekisayo ezingafundisiyo. Ngoko ke xa isithi access denied ithetha ukuba awukwazi ukungena kuloo sayithi usebenzisa le Wi-Fi yalapha elayibrari.

Ngokoluvo lwam andiziboni zisebenza ncam mna ezi teknoleji yonke le nkqubo kumashishini. Kuba kwishishini kubalulekile uba xa ungumthengi okanye uyi-customer okanye uyi-client ungadili nomeshini umeshini ongena, ongenamizwa oza kuxelela into enye ingangathi ungadila nomntu. Kuba kwamanye amashishini ibalulekile laa nto ekuthiwa yi-personal touch isandla somntu. Umashini awunavelwano, umntu unovelwano so imishini lena ayibalulekanga ncam ewe ingasetyenziswa apha naphaya kodwa ingathathi ishishini lonke. Isetyenziswe kwezo ndawo nezo ngoba iyawabulala amashishini amanintsi.

I-app yokuncokola endiyaziyo nendiyithandayo nguWhatsApp ngoba iyafikelela nanini na nakubani na. Iyasinceda akusanyanzelekanga uthenge i-airtime uthenge i-SMS ukuze ubhale. Kwaye lo mntu uzawube uthetha naye uza kuphendula kwangethuba, imiyalezo ifika ngeli xesha ofuna ifike ngalo. So ndingathi ibaluleke kakhulu ebomini bethu njengabantu ngoba iyakhawuleza, iyasinceda kwakunye nee-emails nooFacebook but eyona ibalulekileyo endiyithandayo nguWhatsApp. Ukhawulezile akathathi xesha ihamba ngoku naxa umntu engenadatha iyakubonisa uba, hayi ke le ayikafiki kwase fowunini yalaa mntu iselapha emoyeni but izawuhamba.

Mna ndicinga ukuba ezi nkampani kungalunga ukuba ziziyeke iinto ze-I chatbot ngoba azinavelwano azinayo laa nto kuthiwa yi-empathy. Xa uneshishini kunyanzelekile ukuba ube ne-empathy. Kunyanzelekile uba isandla sakho sivakale uba ungumntu loo ndithetha naye. Akumnandanga uthi ubhala into ingafumani le mpendulo uyifumana usowufumane ifumane impendulo e-automated. Ethethwa nakubani na ibe imeko yakho ingafuni laa mpendulo. So kuba i-AI ingena mizwa ndingathi izawuzimosha i-business ezinintsi amashishini amaninzi.

Kubalulekile ngoba nothi zonke iincwadi zifumaneka kwi-hard copy. Kubalulekile ngamanye amaxesha uke ujonge ezinye iincwadi ukwazi ungena kuGoogle mhlawumbi uguglishe ujonge i-reviews zencwadi. Kuba xa ufumana incwadi kwithala lencwadi ayinazo i-reviews. Kanti ngamanye amaxesha ufuna i-review ukwazi uguglisha uyijonge uyibone uba imephi, yayibhalwe ngubani. Kwaye ufunde lukhulu ngombhali and ke ujonge neendawo lencwadi ifumaneka kuzo.

Amajelo okuncokola anceda kakhulu kuba ayakwazi ukudibanisa nabahlobo bakho owaphulukana nabo kudala kodwa aphinde abe sisitha soluntu ngoba kulapho abantwana abanintsi balahleka khona. Abantu bayakwazi uskema abantu umntu akubhanxe afake iipiktsha ezingezo zakhe athi uyile nto abe engeyiyo. Kanti sesigebenga isigwinta sesidlwengu esidala kwaye imbi loo nto leyo imbi imbi. Ngoba siphila kwilizwe apho abantwana belahleka mihla nemihla kwaye banento ekuthwa yi-peer pressure yoba bajole bangene kula majelo okuncokola. Kwaye bangena badibane nezizidlwengu nazo zonke iintlobo zabantu abakhohlakeleyo apha emhlabeni.